Dumelang, ke na le tletlebo ka hore hona le tjhelete e ntse e tswa. Ke sa tsebe hore e ya kae, ha ke utlwisisi hore e ya kae. Ke kopa le nketsetse dipatlisiso hore tjhelete ya ka e ya kae, mme e tsebe ho kgutlela morao.

Ke tla qala pele ka ho hlalosa hore, banka le yona e na le bonyane ba tjhelete eo e nkang ha tjhelete ya hao e ntse e dutse ho account-o. Mme tjhelete e tswang mafatsheng a mang, e ngwe ya yona e tla ka mo e se e fetohile e ka ba hore e ditheko tse tlase kapa tse hodimo, ho ya ka hore tjhelete ya lefatshe leo moo e tswang ko teng, kapa eo e tswang hona mose moo, ke tjhelete e emeng jwang. Jwale ha ona motho ya nkang tjhelete ya hao, empa fela e le taba ya hore tjhelete ha e tswa mose kapa e tla ka mo, kapa ho etswa ka mo Afrika Borwa e ya mafatshe a mose kwana ha e tle e tshwana.

Ke batla ho batlisisa ka hore ho etsahetseng ka tjhelete ya ka, hobane kea e hloka haholo. Ke batla ho tlaleha ketsahalo ena ya tjhelete ena ya lefu, hobane haeba hore ba re tjhelete ha eyo, tjhelete ena e ile kae.

Ho bula account ya overdraft, e ka o thusa haholo mme ka hore o tsebe ho sebedisa tjhelete hantle le hore o kgone ho phedisa mabaka a hao. O se ke wa bona le kgatello ya maikutlo ha se o tlamehile ho phetha mabaka a hao a o re o patale dintho kapa o lokise moo o batlang ho lokisa ko teng.

Ke tla qala pele ka ho le jwetsa hore ha le batla ho reka ntlo ka banka kapa ka sekoloto ka banka, pele le tshwanetse ho batla motho oo o sebetsang ka dintlo a kgone ho sebedisana le batho ba banka le lona, o tsebang hore ntlo eo e le batlang ho e reka eo hore a na e molaong, le hore batho ba teng ba e rekisang ba e rekisa ka nnete. Ke ho etsa dipatlisiso ka yona ka sebaka seo ba tlang ho reka ntlo ho sona, le ho sheba tsa bona tsa tjhelete haeba di loketse hore ba ka kgona hore ba reke ntlo.

Ke le founela mona ebile ke sa kgone le ho dumedisa hobane ke kwatile hampe. Ke bona e ka re ho na le motho o batlang ho nketsetsa botsotsi hobane hona tje ke bona ho na le nomoro e keneng mo founung ya ka e mpatlang PIN. Ke kopa le ntjwtseng hore ho etsahalang e le ka nnete hobane nka se kgone hore nka lahlehelwa ke tjhelete tsa ka tse ngata tseo moo bankeng. Ke kopa le etse dipatlisiso tsa lona kajeno mme pele ke robala ka tsatsi la kajeno, e be ke bona mme ke tseba hore ho etsahalang e le ka nnete, mme ha ke batle ho bona tjhelete e nyamelang account-ong ya ka, kopa le etse bonnete ba seo.

Dumelang, sekoloto seo buang ka sona seo ha ke se tsebe, ha ke hopole letho ke nka sekoloto, ha ke hopole. Ha ke utlwisisi hore ha ke kgone ho kadima tjhelete jwang hobane ke sa se hopole le ho se tseba sekoloto seo. Ke ne ke kopa hore le etse dipatlisiso hape dipatlisiso tse bonahalang, mme tse utlwahalang hobane ena ya hore kea kolota ha ke utlwisise.

Melemo ya ho tsetela account-ong e sa huleleng, ke hore tjhelete ya hao ya kgona ho hola kgwedi le kgwedi, ho ya ka hore o kentse bokae ha o qala, kgwedi ya pele. Le hore ha e hule tjhelete ho fihlella nako e kae, ka hoo, e na le melemo e mengata haholo hobane ka mora o ka e fumana o so na le tjhelete e fetang eo we kentseng bankeng, ha o no qala.